Isikhathi sokulinda siyindlela izinkampani zomshwalense eziqinisekisa ngayo ukuthi, zingaqhubeka zisebenze ngaphandle kokulahlekelwa zimali ngenxa yokukhwabanisa noma izingozi ezinkulu. Sivumela ukuthi umshwalense uhlale uthembekile kubo bonke abanikazi benqubomgomo, nokuyilapho sigcina nemibandela ecacile mayelana nezimo zokufa nezikhathi zokukhokha. Ngakhe-ke uma umuntu ethenga umshwalense womngcwabo, kubalulekile ukuthi aqonde isikhathi sokulinda nenqubomgomo yaleyo nkampani asuke ezothatha kuyo umshwalense. Izikhathi zokulinda azifani kuya ngezinkampani nezinkampani ukuthi bathi ulinda isikhathi esingakanani.

Akuyona into elungile ukuthatha imali ebolekiwe uyokhokhela esinye isikweledu, ngoba uzoqhubeka futhi ube nesikweledu, uzosiqeda kanjani isikweledu uma ngabe uthatha esikweledini ukhokhela esinye isikweledu. Kungcono ukuthi uzame uku-save-a ukhokhele lesi sikweledu obuvele usikweleta ngemali okungeyakho, oyi-save-ile. Hhayi oyibolekile, ngoba usazoqhubeka ungene kakhulu ezikweledini, angeke uqede isikweledu ngesinye isikweledu.

Uma uzofaka isicelo se-UIF, kufanele kube nezinto ezidingakalayo. Kumele ube ne-ID yakho, i-payslip-u yokugcina wagcina ukuhola ngayo. Isitatimende somsebenzi, lapho umsebenzi asuke ebhaliwe ebhalile ukuthi uyamsebenzela noma ubumusebenzela. Imibhalo yokuphela kwebhizinisi. Uma ngabe inkampani leyo isivaliwe, kumele kube khona lakubhalwe khona kube nanophawu lwasemsebenzini lomsebenzi okade usebenza kuwo, kube nophawu lwalo msebenzi okade usebenzela.

Uma umuntu esediliziwe kunezimali aye azithole ezifana ne-UIF, kanye nezinye izinhlelo ey'phathelene nezisebenzi kuya ngokuthi inkampani le ekade eyisebenzela yona yenzenjani. Isikhwama se-UIF sihlinzeka ngezinsiza zokusekela imali kunabantu abalahlekelwa umsebenzi. Izibonelelo zomsebenzi uma umuntu edilizwa kungenzeka athole umshwalense, eyabelwa ngemizamo yakhe ukuthi isikhwama sokubhalisa isize izinto ezifanele. Kuya ngenkampani-ke akade eyisebenzela ukuthi inazo yini lezo zibonelelo zabasebenzi noma ayinazo. Kodwa i-UIF uyayithola, leyo mali yakhe yokuthi usephelelwe umsebenzi.